Abanye abaqhubi abanye abaqhubi bachaphazeleka ngeendlela yokuba kaloku xa kuza kubakho umntu osendleleni mhlawumbi osele utywala okanye othatha iziyobisi ongaqhubi ngendlela efanelekileyo endleleni, kungenzeka iingozi endleleni kugqibele kusweleke abantu okanye kusonzakala abantu okanye kulimale imoto. Nto leyo ke ngoku izawungena ezipokothweni zabanye abaqhubi abasendleleni ekufanelekileyo bona ukuba babe sendleleni. Naxa kuthe kanti kwayimoto esendleleni ekungafanelekanga uba ibe sendleleni engekho semgangathweni wokuba sendleleni engena maphepha okuba sendleleni, kugqibela kusenzeka iingozi ezingeke zikwazi ke ngoku ukumiswa kuba kaloku namapolisa wethu ancedisana nabaphulimthetho, kuba kukophula umthetho ukuba nemoto engakufanelenga uba semgaqweni engekho semgangathweni wokuba semgaqweni kuba zizo ezi ezenza iingozi ezingaka ezindleleni.